Uluntu lungenziswa ngeendlela ezilula nezifikeleleka kubo bonke, ukusebenzisa ireyidiyo, ithivi neendaba ukukhankanya iinkonzo zokunceda amaxhoba. Ukushicelela amaphepha, iipowusta neeflaya ezibekwe kwiiklinikhi, izibhedlele nasezikolweni. Ukuqhuba iintlanganiso zoluntu kunye neenkqubo zokufundisa ngamalungu nobuqu. Ukusebenzisa amaqonga ezentlalo njengoFacebook neWhatApp ukwabelana ngokolwazi, ukuqeqesha abasebenzi ukuba babuze ngobubele kwaye babonise inkxaso ukuze amaxhoba azive ekhuselekile ukuthetha.

Eneneni ayikho, zange ndayisebenzisa.

Ukuze kupheliswe umgangatho ophantsi wokutya kwi-NSNP kufuneke kuqinisekiswe ukuba ukutya okunikelwayo kunempilo, kuphumelele kwaye kunemvakalelo entle kubafundi. Kuhlonitshwa indlela yokulungisa nokugcina ukutya ukuze kungangcolisi, kuhanjiswe uqeqesho kubantu abakupheka nasekukhathalaleni ukutya. Kuqinisekiswe ukuba kukho imali eyaneleyo kunye nolawulo olungcono kwinkqubo. Abafundi nabazali banikwa ingxelo nenkxaso ukuze banxibelelane kwizikolo.

Ngokoluvo lwam, abantu batsaleleka kuba bahlala bethetha ngeentlungu kwaye bafuna ukuphilisa ngokukhawuleza, bakholelwa ukuba abanye abo bantu bathembisa izinto ezilula nezikhawulezayo zize zibonakale ngathi ziyanceda. Kwakhona abantu abanintsi abasazi ukuba ezi zithembiso amaxesha amanintsi aziyonyani kwaye ngenxa yokoyika isifo bayazama nantoni na enokubanika ithemba.

Ngokolwazi endinalo, abantu abafanele bajongwe uxinzelelo lwegazi ngabantu abadala kuba uxinzelelo lwegazi lukhula ngokweminyaka. Abantu abatyebe kakhulu, abanomzimba ongaphilanga, abantu abanembali yosapho ye-high blood pressure, abantu abatya ukutya okunetyiwa eninzi okanye abangadli kakuhle, abantu abagula nezinye izifo ezifana neeswekile, diabetes, okanye izifo zentliziyo.

Ngokolwazi endinalo, abantu abafanele bajongwe uxinzelelo lwegazi ngabantu abadala kuba uxinzelelo lwegazi lukhula ngokweminyaka. Abantu abatyebe kakhulu, abanomzimba ongaphilanga, abantu abanemibala yosapho i-high blood pressure, abantu abatya ukutya okunetyiwa eninzi okanye abangadli kakuhle, abantu abagula ngezinye izifo ezifana neswekile, diabetes, okanye izifo zentliziyo.

Ewe, abasebenzi bezempilo abakumaziko karhulumente bahlala befundile kwaye baqeqeshwe ngokufanayo nabakwizibhedlele zabucala kuba bonke baphuma kwiziko nezikhosi zezempilo ezifanayo kwaye bathweswa izidanga okanye iziqinisekiso ezisemthethweni ngokufanayo.

Ukukhuthazana amalungu aqinisa omnye nomnye akhumbuzane ukuba kutheni kubalulekile ukuthatha amayeza kwaye anika inkuthazo xa omnye edimazekile okanye ediniwe ukuqinisekisa ukuba awuziva wedwa. Abantu abaninzi boyika amabala okanye bazive besoloko begwetywa. Amaqela enkxaso abonisa ukuba abanye bayadibana neemeko ezifanayo, nto leyo inciphisa uloyiko nokuzehlula. Ukwabelana ngeengcebiso, amalungu atshintshatshintshana ngeendlela zokukhumbula ukuthatha amayeza, ukulawula imiphumo emibi okanye ukujongana neentsapho nabahlobo ngendlela engeyiyo.

Ewe, kubalulekile kakhulu ukutshintsha indlela ophila ngayo kunye nokulandela imiyalelo kagqirha ngokuqinileyo xa ufumanisa ukuba unesifo soxinzelelo lwegazi. Ukuncipha umngcipheko wesifo sentliziyo, uxinzelelo oluphezulu lungabonakalisa intso, intliziyo kunye nengqondo. Ukulawula esi sifo, ukunciphisa amathuba okufumana isifo sentliziyo, umhlaza imithambo, stroke okanye ukungasebenzisi kakuhle kwentso. Amaphupha aphantsi, xa ulawula uxinzelelo lwegazi uziva ungcono, unamandla kwaye unciphisa iimpawu ezinokuthi zivele njengentloko ebuhlungu, ukudideka okanye ukudinwa.

Ukuphucula iindlela ezihamba kuyo iinqwelo, iindlela kufuneke zigcinwe zisemgangathweni olungileyo, zikhululekile kwaye zifikeleleke nokuba kunetha okanye kusebusuku. Ukwandisa inani leevenkile zonyango, stations, kufuneka kubekho izikhululo zeeambulensi ezikufutshane neelali ukuze zingasuki kude kakhulu.

Ndiyakholelwa kwizangoma kuba ndiyakholelwa ukuba zinezakhono zokunxibelelana nezinyanya kunye nemimoya, nto leyo enceda ekufumaneni izizathu zeengxaki zobomi bam. Ziyandinceda ndifumane iingcebiso, ndiphilise ngokomoya kwaye ndibone indlela yokuphila engcono. Kwinkcubeko yethu izangoma zihlala zibambe indawo ebalulekileyo njengabamameli bethu emoyeni kwizinto ezingaqondakaliyo.

Abantu abanintsi basezilalini bahlala bangazithembi kakhulu iinkonzo zikaxakeka xa izikhukhula zibathwaxa kwaye kukho izizathu eziphambili zokuba bengazithembi. One, ukulibaziseka. Bahlala bebona ukuba iinkonzo zikaxakeka zifika mva kokuba umonakalo sele wenzekile ngenxa yokude okanye ukungafikeleleki kwiindawo zabo. Number two, izixhobo ezingonelanga. Abanye babona ukuba xa zifika ezinye iinkonzo azizisi zixhobo zokwenene zokunceda okanye izinto eziziletha ezinganelanga ukubuyisa oko kulahlekileyo.